Ukufaka isicelo sekhadi lekhredithi kulinyathelo elikhulu kwaye kubalulekile ukulenza . yazi imbali yakho yezezimali, yiba neengxaki ezingenako, yiba neengxaki zihlawulelwe, yiba nomvuzo oqinisekileyo, umvuzo ongowakho. Yazi imfuneko yebhanki yakho, qinisekisa ukuba unayo imfuneko yebhanki yakho. Ukuba ufuneka uqinisekise ukuba unazo zonke izinto ezifanele ngaphambi kokuba ufake isicelo, umzekelo i-ID, ubungqina bendlu kunye nesiliphu somvuzo wakho.

Ikhadi lekhredithi sisixhobo esibaluleke kakhulu ukwakha imbali yezezimali. Ikhadi lekhredithi liyakwazi ukumncedisa ekokheni imbali yakho yezimali. Ulwazi oluninzi oluthengayo, ikhadi lekhredithi likunika ulwazi oluninzi oluthengwayo umzekelo, izinto onozithenga zeintanethi, ulwazi olungxamisekileyo. Ikhadi lekhredithi linokunceda xa unengxaki engxamisekileyo, ukukhusela. Ikhadi lekhredithi likukhusela kakhulu kwaye ungakwazi ukusebenza ngaphandle kokukhathazeka. Ngamafitshane, ikhadi lekhredithi lisisixhobo esibalulekileyo ekulawuleni iindleko zakho kwaye linikezela iinzuzo ezininzi.

Ndingaziva ndikhathazekile kakhulu kodwa indinika intobana kufuneka ndibhatale amatyala endinawo ukuze inqanaba lam letyala liye lisenyuka kumatyala ebendinawo, ndiwabhatale aphele ngendlela eyiyo ngesuku ebendivume ukuwabhatala ngalo.

Isazisi esine-bar code esiluhlaza okanye i-smart card, ubungqina bedilesi, ubungqina bengeniso. Ezinye iibhanki zixhomekeka kuhlobo lweakhawunti ezinokufuna i-payslip okanye ingxelo yebhanki eneenyanga ezintathu ukuze ziqinisekise ingeniso yakho. Ngaphambi kokuba uye kwisebe lebhenki qinisekisa ukuba yonke imibhalo yakho isemgangathweni, oku kuya kukunceda kakhulu ukuze ungachithi ixesha elinintsi.

Ikhadi ledebhithi sisixhobo esibaluleke kakhulu ekuncedeni abantu bakwazi ukulawula imali yabo. Ikhadi ledebhithi likunika ulawulo olungcono kwimali yakho xa uyisebenzisa uhlale ubona ukuba inani lemali yakho likhulu kangakanani na. Ukukhusela, ikhadi ledebhithi likukhusela kakhulu kwimali eqhutywayo xa ulahla imali nokuyibeka ebhankini kwaye ibhanki inokwenzela ikhadi elitsha. Ikhadi ledebhithi likunika ulwazi olulula kwaye unokulisebenzisa kwiindawo ezininzi. Ikhadi ledebhithi likunika amathuba okuthatha imali kwi-ATM. Ngamafutshane, ikhadi ledebhithi lisisixhobo esibalulekileyo kakhulu ekulawuleni iindleko zakho.

Ewe, ngokokwam uluvo ndicinga ukuba ibalulekile into elungileyo leyo, yokunika ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti ye-bank. Le indlela isetyenziswa ngabantu abaninzi kwaye ibalulekile ngenxa yezizathu ezininzi, ukukhusela ibhenki. Iibhanki zifumana ukuzikhusela ekulahlekelweni kwaye ukufumanisa ubungqina bedilesi kunceda kakhulu, ukukhusela umntu ngamnye. Ukuba unikeze ubungqina bedilesi kunokwenzeka ukuba ibhanki yakho ikukhusela. Umzekelo, kunokwenzeka ukuba umntu akhuphe imali yakho ngaphandle kwemvume yakho, ibhanki ingakhawulezisa ukumfumana uhlangabezane neemfuneko yomthetho. Ngamafitshane ukunikezela ubungqina bedilesi kunokwenza ukuba ibhanki yakho ikukhusele kwaye inokwenza ukuba ibhanki yakho ihlangabezane nemfuneko yomthetho.

Ndiziva ndixakekile kwaye ndingayazi ukuba ndenze ntoni. Okokuqala ndiziva ndixakekile kwaye noba ndenze ntoni ndiza kucinga ngemali yam kwaye ndiza kuzibuza ukuba ngaba imali yam ikhuselekile? Ndiza kuzibuza ukuba amanye amakhadi am axhuma kule ATM.